Go ipakanyetsa sejaneng sa lefatshe sa FIFA twenty-ten Aforika Borwa e dirile ditlhabololo tse di bonagalang tsa mafaratlhatlha ko akaretsa go aga mebala a mašwa, go tlhabolola a ntseng a leng teng, le go tokafatsa mafaratlhatlha a dipalangwa tsa botlhe le ditsela.

Bojanala jwa boditšhaba jwa metshameko bo na le seabe se se botlhokwa mo kgolong le tlhabololong ya ikonomi ya Aforika Borwa ka go dira letseno, go tlhama ditiro, le go godisa mafaratlhatlha.

Mananeo a le mmalwa a metshameko a rotloetsa ka katlego pharologano le go akaretsa ka go tlhama mafelo a a fitlhelesegang le a a leka-lekanang a bašwa. Go akaretsa le ba ba nang le bogole go tswa mo maemong a a farologaneng a loago la ikonomi le setso. Dikai di akaretsa komiti ya boditšhaba ya di-paralympic IPC le mananeo a a nayang metshameko e e farologaneng, go farologanya maemo a bokgoni le go kgathaletsa ditlhopha tse di nang le bokgoni jo bo farologaneng.

Baatlelete ba ba batlana ba tshwanetse go tlhaloganya gore go latlhegelwa le go palelwa ka dikgaisanong ke karolo ya kafa re golang ka gona. Ba thuse go bona palelwa yaka maitemogelo a go ithuta le go kgarametsa mo dilong tse di thata go nna le nonofo le go itshepa. Mogopolo wa kgolo o ba akanyetsa metshameko le dikgwetlho tsa botshelo.

Go ne go na le kgwele ya dinao, tennis, volleyball, le cricket mme ke ne ke tshameka kgwele ya dinao go feta metshameko ope o mongwe ka e ne e le mmamoratwa wa me ka namana.

Ne nka tlhama motshameko o o tlhomang mogopolo thata mo go ruteng batho boikokobetso le tlotlo go na le go ijesa monate fela metshamekong.

Ba tshwanetse go itekanela ka gonne ba tlabe ba tokafaditse tiragatso ya thuto, botsogo jwa boboko, boitekanelo jwa mesifa, boitekanelo jwa pelo le makgwafo, boitekanelo jwa cardio metabolic, botsogo jwa nako e telele, maatla a marapo, le ditekanyo tse bokete jo bo itekanetseng. Ba ka tshameka kgwele ya dinao or cricket-e or volleyball-o gore ba dule a itekanetse.

Dilo tsa go itlosa bodutu di dira gore boboko jwa gago bone bo le matlhagatlhaga go nna le go tshwenyega ke selo se o ka se kgoneng go se fetola. Nna ke a apeya, ke reetsa mmino, kgotsa ke bala buka.

Motho o o na le boferefere thata ebile o na le togamaano thata. Ba tsenya maikaelelo a mantsi mo go akanyeng ga bona pele ga ba ka tshameka.

Go fetola boitlosibodutu le boitlosibodutu go nna le tiro e e na leng madi a mantsi go akaretsa go dirisa bokgoni le dilo tse o di kgatlhegelang mo mmarakeng o golang. Mme gantsi go tlhoka gore motho a nne le boitlhamedi, a dirisane le batho ba bangwe le go nna le botlhale jwa kgwebo.

ditoropo re ba rulaganye ba lebana le dikgwetlho di le dintsi fa ba baakanyetsa mabaka a dikopano tse digolo tsa boditšhaba. Go akaretsa le go netefatsa gore a kgone go fitlhelela go laola di tshenyegelo, go samagana le boswa jwa morago ga tiragalo, le go ikamanya le ditlhokego tse di farologaneng tsa tiragalo.